Ka gonne e kopanya kgaisano e e rulagantsweng le tlhabololo ya bokgoni, e e amanang le metshameko le karolo ya go ijesa monate, le go itlosa bodutu ga tiro ya go itlosa bodutu.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

Mo malatsing a gompieno batho ba le bantsi ba tshameka metshameko e e leng goreng e na le merokotso, mme o ka tshameka motshameko o tswana le Betways, Hollywood, Lotto Stars le tse dingwe tse di farologaneng.

Metshameko ya ileketeroniki e ka ama metshameko ya segompieno ya ka namana ka ditsaleng farologaneng, ebile go tshameka go ka ama boboko, mme mo godimo ga moo go baka diphetogo mo dikgaolong tse dintsi tsa boboko.

Go fitlhelega, go rwalega le go farologana di neelana ka tsela e e bonako e e siameng ya go iketla le go ntsha kgatelelo ya mogopolo, go golagana le ba bangwe le go itemogela maikutlo a go fitlhelela sengwe ka dikgwetlho le diphitlhelelo.

Gantsi o tla tlhoka computer kgotsa console e ya metshameko, kgolagano e tlhomameng ya inthanete, le akhaonto kgotsa polatefomo o ya metshameko. Metshameko e mengwe e e tlwaelegileng ya mo inthaneteng e akaretsa night, League ya dikinane, Over watch, Pitso ya tiro le Minecraft ke yona e ke itemogelang yona e ke itseng.

Fa ke tshameka motshameko ke sa kgaotse kana ke sa ikhutse, ke lemoga makowa a mantsi mo mmeleng a tshwana le tlhogo e opang, le nako e tsamaileng ke sa dira sepe. Mme motshameko o ke o ratang thata ke Minecraft.

Lebala ke go tsamaisanya boemo jwa motshameko mo batshameking ba le bantsi le di sefari, tshedimosetso eno e akaretsa maemo a motshameki, ditiro le tshedimosetso e nngwe e e amanang le motshameko. O tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka ka sediriswa se tshwana le khomputara kgotsa console, kgolagano e tlhomameng ya inthanete le dilwana tse di ka nnang tsa tshameka.

Ke nagana gore lebaka legolo la gore batshameki ba tshameke metshameko mo inthaneteng bosigo, ke ka ntlha ya gore bosigo batho ba le bantsi ba robetse ka jalo ga gona thologelo e ntsi mo inthaneteng. Data ya tlhwatlhwa e kwa godimo motho a ka e reka or-e a ka e efoga gore a tshameke motshameko wa mo inthaneteng ka go ka kopa mongwe a mo hotspot-e.

Ke nagana gore metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore e re kopantsha le batho bangwe ba dinaga tse di ka kwa ntle, kgotsa gape re aga botsalano le batho ba ba kgethegileng. Ebile lebaka le golo la gore go be go sena inthanete, kana metshameko ya inthanete segololo ke ka ntlha ya fa inthanete e ne e se selo se se itsegeng jalo jalo, ebile batho nne ba sa se latlhelele matlho jalo jalo ba efoga inthanete.

Internet-e e ka tlisa dikotsi di tshwana le go kgerisiwa ka inthanete, tsietso le go tlola akhaonto, go nna o babalesegile. Go botlhokwa go nna kelotlhoko ka melaetsa e e sa kopiwang, dirisa khunololamoraba tse di nonofileng tse di nang le netefatso ya mabaka a mabedi, le go tila go abelana tshedimosetso ya gago le batho ba o sa ba itseng, buisana le bana ka metlha ka pabalesego ya mo inthaneteng mme o lebelele ditiro tsa bone tsa metshameko.